Ke ne ke itumetse ebile ke tshogile ka nako e le nngwe, maikutlo a me a ne a le kwa godimo, gonne ke ne ke sa itse gore ke dira eng, go diragala eng. Ke ne ke ipotsa dipotso tsa gore go tla jang gore sefofane se, se nne mo moweng, mme sefofane se, se ne se ya kwa nageng ya lefatshe la Seesemane kgotsa England, ke ne ke itumetse thata.

Nna ke yo mongwe wa batho ba ba tshabang go palama sefofane, gonne sefofane sa tshosa ebile thata-thata se tshosa fa se fofela kwa godimo. Mme go na le dilo tse di le dintsi tse di ka diragalang fa o palame sefofane, jaaka fa bakgweetsi ba sefofane ba latlhegelwa ke taolo ya sefofane, se se ka dira gore sefofane se wele fa fatshe, ebile se beye matshelo a rona mo kotsing.

Fa o batla go ya kwa go lefatsheng la ga Nigeria, o tshwanetse go batlana le agente, e ka go thusang gore leeto la gago le be bonolo ebile le go bolokele madi. Mme fa o batla go palama sefofane, o tshwanetse go ya mo mafaratlhatlheng a Fly SA, o beye letlha le o batlang go ya Nigeria ka lona, ebile o duele madi a tshwanetseng kgotsa a lekaneng. Mme fa o fitlha kwa sepalangwa sa go, sa sefofane sa naga ya rona, o tshwanetse go emela gore ba dire diteko pele o ka simolola leeto. Fa o fitlha ko nageng ya Nigeria, o tshwanetse go emela agente ya gago, gore e tle e go thuse.

Tiriso ya dibese, ke tiriso e nka ratang go e dirisa, ke nngwe ya dipalangwa e nka ratang go e dirisa, ka gonne e fokotsa traffic congestion, e fokotsa memoya e e sa batlegeng mo loaping, e e sa lekanelang dipholo tsa rena kgotsa mebele ya rena, memoya e tswanang ka carbon dioxide.

Karata eno e botlhale, ga go bonolo gore o ka romeletsa mongwe a go direle ke gonne, go batlega gore wena o le mong wa leeto, o tshwanetse gore o itirele lone mme ka nako e nngwe, go kgonagala gore o tshwaregile kwa tirong, mme nako e se mo letlhakoreng la gago. Mme o tshwanetse go romela motho gore a go rekele karata eo, mme seo ga se kgonagale ka gonne go batlega gore wena oye o ithekela yone karata eo.

Se se ka dirang ke motho fa a batla go nna mokgweetsi wa bese ke gore, o dirisana le batho, o tshwan'tse gore o nne le kgolagano e e monate kgotsa e siameng le batho, ebile fa o na le maitemogelo a go dirisa bese, go dira gore o tlwaele tsela e o e dirisang go ya tirong.

Batho ba le bantsi ba ka latlhegelwa ke matshelo a bona, dijanaga le dibese di ka thulana, mme se se kotsi thata. Seteraeke se ka dira gore batho ba ba yang tirong ba seka ba goroga kwa tirong ka nako, mme bangwe ba bona ba kanne ba latlhegelwa ke tiro.

Bese e tsamaya ka nako e rileng, gore e fitlhise batho ka nako kwa ba tshwanetseng go ya teng, ebile e efoga traffic congestion, ka gonne seo se ka dira gore go nne le kotsi ya dijanaga. Fa ke le ka mo beseng mme ke bona nako e se ka mo letlhakoreng la me, nka fologa ka ya go palama thekisi gonne e bonako go gaisa bese.